Heh, ndiqaphele ukuba ubusoloko uphathwa yintloko ebuhlungu kwaye indenzela ixhala loo nto. Ndiyazi ukuba ungacinga ukuba asiyonto inkulu. Kubalulekile ukubonana nogqirha kwakamsinya ukuze ufumane uncedo ngokuba okona uhlala, hleze kuthi kanti iintlungu ziza kwengezeleleka konakaliseke impilo yakho ngento ebinganyakenga xa ikhawulezelwe.

Titshala, ebunyanisweni, inkoliso yabantwana esibafundisayo isuka kumakhaya angathathi ntweni. Kulula ukuba kwakusasa ufumanise ukuba ke loo umntwana akakhange akufumane ukutya okanye akonelanga. Ngoko ke inyathelo leskimi sokondla ndiyalixhasa.

Sisi, ukulahlekelwa ngusbari yinto ekuphathe kakubi kakhulu. Ukuvuma ukuba unedipreshini loo nto ayikwenzi ukuba kuthiwe ubuthathaka okanye awukholwa. Ukuya kugqirha yinto elungileyo kakhulu, sisi. Njengokuba oogqirha besebenzisana noThixo, uThixo ukuthanda uphila kwaye yinjongo yakhe ukuba uphile njengokuba noogiqrha bekwasebenzela injongo enye noThixo.

Mfowethu, kwakukudala lapho kwakusithiwa indoda ayikhali, ikhalela ngaphakathi, kwakungamaxesha okungaqondi lawo. Ndiyayazi ukuba bekungalulanga ukuza kwakho, kodwa ndiyayincoma into yokuza uze kuthetha nam. Ndicela inyathelo elilandelayo ukuba uye kufumana uncedo lweeprofeshinali ekliniki. Ukuba ngaba udinga ukuba ndihambe nawe, ndingenza njalo ukuze siqinisekise ukuba inyathelo elilandelayo kukuya ekliniki kwangexesha.

Ngamanye amaxesha abazali babangqwabalala kakhulu kubantwana, liba lincinane nexesha abalichitha nabo bebafundisa, bebanika neengcebiso ngobomi, loo nto ithi yenze umsantsa phakathi. Kanti ngakwelinye icala njengotitshala uthi ngendlela oyiyo nobudlelwane onabo nabantwana yenze ukuba bakwethembe njengomzali ukuba bangathetha ngezinto ezibahluphayo.

Molweni, ndinguOvayo Fikeni. Ndidlula ngasePhakade ngebhasi ndisuka eKokstad, ndazisa ngokuba sekwenzeke ingozi yezithuthi ezincinane ezimbini yaye abagibeli balimele kakhulu. Ncedani niphuthume.

Ukunciphisa ukuhlala nabantu abatshayayo, ukusela amanzi rhoqo ngakumbi xa eziva ebawela ukutshaya, ukufuna uncedo olu-professional okanye angenele iprogramu ye-rehabilitation, zezinye zezinto endinokucebisa ukuba makazenze.

Istetimenti sokuba abantu bahlala becinga ukuba iyeza elenziwe lafana nelinye liyeza lomgunyathi ibonakalisa ukungaqondi kwabo. Amayeza afana nalawo enziwe ngumenzi asemthethweni kwaye avunyiwe ngabasemagunyeni, abalawulayo njengeFDA, ulawulo lokutya ne-drugs yaseMelika, okanye iEMA, iarhente yamayeza yaseYurophu, aqulethe izithako ezisebenzayo nezifanayo, idosi, amandla kunye nokusetyenziswa okunye.

Nazi izizathu zokubaluleka kokusebenzisa ikhondom xa usabelana ngesondo. Okokuqala, ithintela izifo ekukwesuleleni ngexesha usabelana ngesondo. Ukuba ngaba unaso isifo, lowo ulele nayo akazuba nasifo ngenxa yento ukuba nisebenzise ikhondom, ukanti naye ngokunjalo xa enesifo anaso ngexesha nisabelana, asizi kukosulela wena. Okwesibini, uthinthelo lokukhulelwa, okwesithathu yindlela engabiziyo yokukhusela nokulawula inzalo.

Xa ndisiva igama elithi umhlaza into yokuqala ethi qatha engqondweni sisifo esibi kwaye sihlala sibeka ubomi esichengeni. Oku kungenxa yokuba asinyangeki. Umhlaza udla ngokwayanyaniswa nokukhula okungalawulekiyo kweeseli ezingaqhelekanga emzimbeni okukhokelela kumathumba kunye nezinye iingxaki.

Ukusela amanzi amaninzi ukuze uthintele ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni yinto yokuqala. Into yesibini kukuba lala egumbini elipholileyo ukuba ngaba kushushu kakhulu. Into ke yesithathu ongayenza kukuba ukuba ngaba kushushu thatha into ebandayo uyibeke ebunzini lakho, ezo zinto ke zinokukuncedisa ekuthomalaliseni nasekunyangeni intloko ebuhlungu.

Heyi bantwana, kubalulekile ukuba sithethe kakuhle omnye komnye. Wonke umntu unemvelaphi eyahlukeneyo kwaye ukuhlekisa ngenxa yokuba omnye eswele, yinto ekungalunganga ukuba ikhuthazwe. Uyazi ukuba sinabantu abaziwa umhlaba wonke. Abanye banemali eninzi ngoku kodwa babesuka kumakhaya asweleyo, babexhomekeke kwiskimi sokutya sesikolo. Yeka ukuhlekisa ngomnye ngokuba ingomso awulazi ukuba likuphathele ntoni na. Koko ndikhuthaza uba umphe osweleyo wena unento, iinkokheli zikhuliswa ngolo hlobo.